Overdraft ke ha o kgona ho sebedisa karete ya hao ya bankeng empa e le hore ha o sa na tjhelete ho yona, empa feela o ntso kgona ho reka o ntso kgona ho patala le ho phetha mabaka a hao. Overdraft hee e sebetsa ka tsela ena, o tla ya ko bankeng o ba kope hore o kopa overdraft account-ong ya hao ba tla o fa tjhelete eno e ba nahanang hore e o loketse ho ba se ba. O fihle tjena o tla e sebedisa e tlare ha so e sebedisitse hee e tla re mohlang o fumanang tjhelete wena bankeng ya hao. Ke moo mo ebang e tla hula overdraft yane o no e kadimme bankeng. Jwale ke bolela hore ka sena overdraft ke seadimo sa tjhelete sa nakonyana e kgutshwanyane. So se patalwa hangwe feela.

Bopaki ba hore na o dula kae ke document e bohlokwa haholo. Dibanka di batla bopaki ba hore o dula kae ka hore ba tsebe ho tseba hore na hantle hantle, o dula kae mokgwa teng e tle e re ha o so sa kgone ho ba patala mohlomong kapa ha o teng ntho e batlang ho romella yona mangolo mohlomong a bolelang hore na banka e batla eng ho wena, ke moo wa tla romela mangolo ano teng. Jwale ke ka hoo hee ba batlang bopaki ba hore na o dula kae bopaki ba hore o dula kae e ka nna ya ba lengolo la bankeng kapo ebe lengolo le tswang ho morena, kapo ebe lengolo le tholahalang ha masepala kapo ebe lengolo la metsi o a patalang ho masepala, ke tseo dintho tse ka bang bopaki ba hore na o dula kae.

Dumela mosebetsi wa banka nna ne ke batla thuso feela hore na ke utlwele hore banka e ka nthusa jwang ka tjhelete ya ho isa ngwanaka university ne ke utlwile television-eng hore e teng thuso e nka e fumanang. Jwale ne ke batla ho tseba ha mmoho hore na ke ka etsa jwang. Ngwanaka hee o qeta selemo sa hae sa grade twelve selemong sena mme selemong se tlang tlameha a ye university empa jwale ha ke kgone ho mo patala tjhelete eno e hlokahalang university jwale ne ke tla kopa thuso ya lona le nhlalosetse hore na le ka nthusa ha jwang ke ya sebetsa teng ho tjhong hee ke nka kgona ho patala tjhelete eno e ke tla e adingwa ka kgwedi le kgwedi. Bonyane bono boo ke tla bontsha ka kgwedi le kgwedi, ke nka se kgone ho e patala hang feela ke kopa o nhlalosetse ha mmoho.

Dumela mme ha o batla ho bula account ya ho boloka pension ya hao, e etsetsa mohlang o pension-ang, o thole tjhelete ya hao e felletse ke sena hee se etsahalang akere ha o ntso kenelwa ke tjhelete kgwedi le kgwedi e ntse etla etla etla kgwedi e nngwe le e nngwe e tlare ha e ntse e kena hee rona re le banka ha re kadima batho ditjhelete, re nka tjheleteng ena ya hao ya pension re kadime batho ho yona, empa hee batho ha ba e kgutlisa ba e kgutlisa, e se na le petetsana, ebe hee le wena tjhelete ya hao yane ya pension e kgutlela akhaonteng ya hao e na le petetsana le yona. Nthwena e bolela hore mohlang o fumanang pension ya hao o tla e fumana, e na le petetsana e le ka hodimo. Ho na le ena o no e lebelletse dingata hee dintho tsa account ena ke nka o hlalosetsa ha mmoho, o mpolelle feela o hloka thuso e nngwe hape.

Dumela ausi ke na le account mono bankeng ya lona mme ne ke tseba ke na le tjhelete e kana ka mashome a tsheletseng account ong ya ka. Empa jwale elare ha ke re ke yo e ntsha motjhini wa ditjhelete ya hana ho tswa molaetsa o lo hlahe moo motjhining ke hore tjhelete ena e tlameha ho dula ka mehla account-eng. Ha ke utlwisisi hore na hobaneng hobane ke tjhelete ya ka Ha ke hopole ke bule teng nthwena ntjwetsa hore mohlang ke bulang account ena. Hore ho tlaba tjena jwale ne ke tla kopa ka nnete. Ngwaneso o ko nhlalosetse ke tsebe ho tseba ho ke tsela e ba ho teng motho a nke utswetsa tjhelete kapa ho etsahalang jwale ke kopa o nhlalosetse hee. Ke ya leboha.

Dumela manejara, ke ya tshepa o ya phela. Ke ne ke lakatsa ho bula account bankeng ena ya lona. Ke utlwile hore e na le di-interest tse hodimo jwale hee ditswala tsa teng ka nnete di nkgahlile haholo ne ke kopa, o ko nhlalosetse hore na di sebetsa ha jwang hobane nna ke shebile. Ho tsetela tjhelete ya ka nako e kabang telelenyana mohlomong re shebile dilemo tse hlano, e re ke tjho jwalo le tjhelete yaka ke tjhelete e ngata. Jwale ke batla ho e tsetela Ke boloke nako e telele. Ke bolokela hore ngwanaka a kgone ho iphedisa. Ha se a le moholo ha o ka etsahala hore ke be siko lefatsheng, ke bolokela dintho tse jwalo jwale ke shebile hore kannete e be le tswala e ntle, ke kopa o mpo o nhlalosetse hee. Ke tsebe ho utlwisisa hore na ke kgetha e feng e tla tsamaelana le dipatli tsa ka.